Zwine nda zwi ḓivha ndi zwa uri dzina ḽa ṅwana ḽi ya amba ḽi amba uri ndi zwine a ḓovha zwine a tshi aluwa so vhathu vha tshi rina vhana vhavho vha vha kho vha rina madzina uri ndi zwine vha ḓo vha zwone vha tshi aluwa kana ndi zwine vhone sa mubebi vho fhira khazwo kana ndi zwine zwa kho itea kha kha tshetsho tshifhinga.

U ya nga ha nṋe mutshato, ndi musi vhathu vhavhili vhofunanaho vha tshi kho ṱoḓa uri zwi vhe mulayoni uri vhone avha tshavha boyfriend na girlfriend vhono vha mufumakadzi na munna. Zwine vha ita mutshato uri vhathu vha ḓe vha kunguwedzele vha takalele.

Ndi ḓivha uri huna muḽa wa ḓakani na muḽa wa u tou isa nwana sibadela kana doctor ni.

Ndi funesa dzi cargo pants na zwikipa zwa ma extra large na dzi crop tops na rokho kha mivhala ndi funesa mivhala ya pink na black.

Ndi malende ndi domba ndi tshigombela ndi zwone zwine zwa tshinesiwa nga vhasidzana kha mitshino ya sialala ya tshivenḓa.

Musi ro ṱangana ri fhethu huthihi ro vhuya roṱhe ri hone hayani makhulu wanga vha a funa u bika zwiḽiwa zwa sialala uri ri humbule hune ra bva hone.

Ee ndi vhona ungari sa musidzana wo ambara domba uvha u kho ḓi ṱongisa nga zwine wavha zwone na zwine muvhili wau wavha zwone.

U tea u vha hone ndi vho makhadzi na vho khotsimunene na vho malume na khotsi vha vha vha tea u vha hone arali vha kha ḓi tshila.

Muthu ane anga ambulula zwithu zwo no itiwa murunduni anga isiwa musanda a lifha kana a fhedza a tshi khou penga.

Ndi vhona ungari vhathu vha kha ḓi tevhedzela maitele haneaḽa a kale na kale a u bika delele ngauri delele kha rine vhavenḓa ndi tshithu tshine ra tshi funa ende a ri ṱoḓi u tshi ṱanganyisa ra tshi bika nga inwe nḓila ngori tshi amba zwithu zwinzhi kha riṋe.

Mufha dzina ḽa uri wanga ngauri ndi soko pfha u nga ri dzina ḽa uri wanga murena ḽi nga ita kha ṅwana wanga ndi a ḽi funa heḽo dzina ndi soko pfa nditshi ḽi takalela uri ndi nga lifha ṅwananga wa mutukana.

Ndi vhona uri KFC a i dzhenelele kha uri vhathu vha si tsha bika zwiḽiwa zwa sialala fhedzi zwi vha zwi khou bva kha vhathu vhone vhaṋe uri vho aluwisa hani ngauri rine ri a ḽa dzi KFC mara zwiḽiwa zwa sialala ri kha ḓi zwi bika nahone ri a zwi funa and ndi ḓo zwi gudisa na vhananga uri zwiḽiwa zwa sialala zwi a bikiwa ngori kha nṋe zwiḽiwa zwa sialala zwi to amba uri ndi vha ndi khou vhulunga hune ndabva hone na lulimi lwanga lwa ḓamuni lune lwavha tshivenḓa.

Ndi havhuḓi vhundeme ha uri vhathu vhahulwane vha tikedze mme ane anga vha khou alusa ṅwana wa mutukana ngauri zwivha zwi kho ita uri ṅwana wawe a aluwela a na milayo vha mu gudise milayo uri avhe muthannga ono ṱhonifha vhathu vhahulwane a dovhe a vhe muthu ane a aluwa zwavhuḓi.

Vho makhulu vha a ri thusa badi ngauri vha vha vha khou ri vhudza milayo ine ya fhedza i khou ri thusa uri ri vhe na vhana vhane vha vha na milayo na mikhwa na mivhili yo khwaṱhaho.

Vhuponi ha hashu muthu wa munna u ṱaluswa nga u ambara marukhu na dzi hemmbe na mabokhathi na dzi shothi na zwikipa.

Ndi musi vhatukana vha vha tshi kho vha vhanna vho isiwa hogoni vha tshi vhuya ri a takala vha ṱhavhelwa na dzimbudzi ha bikiwa vhathu vha tshina ha itiwa na zwikona.

Musi muthu a tshi khou bika dovhi u tea u thoma a sinḓa nḓuhu a dzi sefa dza vha lupuse a ka muroho wawe wa thanga na vhuluvha na kha khavhelo a bika a panga nḓuhu ara akho ita dovhi ḽa ḽa ṋama zwi amba uri ndi yeneyo ṋama ine a khou bika yone a shela na nḓuhu.

Ndi zwa ndeme uri muthu a kuvhatedze mavhudzi awe musi a tshi khou bika zwiḽiwa ngauri mavhudzi haaḽa a fhufha a dzhena zwiḽiwani aya lwadza vhathu TB.

Ndi vhona ungari zwiambaro kha muthu wa munna zwivha zwi kho to amba uri ndi zwiambaro zwine a ambara uri a ḓi kuvhatedze muvhili wawe a ḓi thivhe ngazwo a dovha hafhu ya vha nḓila ye hune ha vha uri ndi self expression ndi nḓila ine a ḓi amba zwine ene a funa ngaha ye ene muṋe.

Ndi vhona ungauri miṅwenda i na mivhala minzhi minzhi ngauri ivha i tshi kho to vhasa tshivhumbeo tshori ri vhavenḓa ri na maitele manzhi o fhambananaho na zwine ra biḽiva khazwo a zwi fani na hune ra bva hone a hu fani.

Funesa musi ṅwananga o ambara dzhini na teki yawe yavhuḓi na tshikipa tshawe tsha vhuḓi na dzhakete yawe na gebisi yawe na dzi sun glasses dzawe ndi vhona o naka nga maanḓa a tshi kha tshitaela tsha ano maḓuvha.

Nṋe ndi vhona zwiambaro zwo raloho zwi zwavhuḓi nga maanḓa ngauri ndi zwine muthu ene muṋe a vha a khou funa zwone and u vha a tshi khou amba uri ene muṋe u confident nga muvhili wawe ende ndi nḓila yawe yo yo ḓi express zwine avha khazwo kana zwine a fiḽa nga hetsho tshifhinga so a zwongo khakhea wo ambara zwiambaro zwo raloho.

Musi muthu wa mufumakadzi a tshi khouya u vhingiwa u tea u laiwa a vhudziwa milayo yori munna u fariswa hani a gudisiwa u bika na u kuvha na u ainela munna wawe na u ṱhonifha vha vhuhadzi vhawe.

Ndi ya uri rivha ri sa ḓivhani ri sa funani zwivha zwi kho to amba uri rikho to thoma ra gudana ri hanefho kha mbingano zwi nga fhedzisela zwi kho ita uri ri sa kone u dzula roṱhe musi ro no vha kha mbingano ra fhedza ri kho soko dzula ritshi lwa.

Ndi vhona zwo tea uri kha mishumo ya sialala hu bikiwe zwiḽiwa zwa sialala fhedzi ngauri zwi vha zwi kho fha vhathu tshikhala tsho uri vhavhe vha kho guda nga sialala ḽavho na zwiḽiwa zwine zwa ḽiwa hanefho kha sialala ḽavho.

Ndi vhona ndi tshi nga zwikona ngauri nṋe makhulu wanga vho ngudisa u bika tshidzimba na uri hu pangiwa mini na mini dzi ingredients dza hone ndi a zwi ḓivha ndi nga kona u gudisa vhaṅwe vhathu.

Hune nṋe nda bva hone na kha mvelele ya hashu ri tenda kha uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi thomiwa kha nga thabelo ngauri ri tenda kha mudzimu.

Ndi nyimbo dza malende na u pfha dzi mbila dzi kho lila ndi to humbula hayani venḓa.

Ndi thoma nga u shela mukusule wanga ma panini nda shela maḓi nda shela ṱamaṱisi nda shela nyala nda ri na ku norox nyana na mapfura nda tiba zwa soko xaxara u swika zwitshi xelela muthotho nda kona u tsima ndo thetshela na muṋo.

Vha ṱuṱuwedza ngauri u tshi bika zwiḽiwa zwa sialala vha ṱoḓa uri u tevhedzele maitele oṱhe arali u muroho, vha ṱoḓa uri u tibiwe nahone u bikiwa nga lufo nothi nga ḽe bula.

Nṋe ndi muthu ane a vha uri kha fesheni, ndi na tshitaela tshanga tshine nda vhori ndi siṱika na tsho throughout husina ndavha uri hu kho trenda mini.

Ndi nga ṱoḓa vhathu uri vha ḓe vha nthuse, naho arali hu tshi ḓovha nṋe ane a khou shela zwipaisisi na mini, nga ṱoḓa vhathu vhane vha vha uri musi ndi vha ṱanu uri vha ḓe vha nthuse, vha dovhe futhi ri ṱoḓe na mabodo mahulwane uri ri kone u bika zwiḽiwa zwine zwa vha uri ndi zwinzhi.

Vhu lungu vhu to nakiseda zwi ambaro zwa sialala nga maanḓa ndi uri musi o ambara zwiambaro zwa sialala wa inga nga vhulungu, u vha u tshi to nga khomphḽitha outfit. Hezwiḽa zwiambaro zwi vha zwo no vha nga nḓila ine zwavha zwi zwono nakesa nga maanḓa ndi uri i tovha aksesori.

Ndi vhona ungari khoso inonga journalism ndi vhona u nga ri vhaswa vhanzhi vho ita ende a i na mishumo ngauri zwithu zwinzhi zwo no muva from u phurint zwono vha kha media une wavha digital media, zwine zwa vha zwi kho ita uri muṅwe na muṅwe a sokou pfha uri ene o no vha journalist. Ndi uri na tshiṱori tsho itea zwino, muthu anga tshi poster tsha vhupfa tshi si tshe na mannḓa uri journalist a nga ṅwala nga hatsho.

Nḓivho ine nṋe ndavha nayo ndi ya uri, makhulu wanga vha u gudisa uri mafhi a ṱombisiwa hani, tshidzimba tshi bikisiwa hani, ndi soko vhona ungari havha na mushumo wa sialala hu tshi kho to bikiwa zwiḽiwa zwa sialala, ndi vhona ungari ndi nga zwikona.

Mvelele ya u ṱanganedza vhaeni hashu a i thu shanduka ngauri muyani a tshi swika u kha ḓi to loshiwa, wa dovha hafhu wa mufha zwiḽiwa arali vhabebi vha siho kana maḓi, wa vha u kho amba na ye u swika zwe zwo we a ḓa khaye a tshi vhuya.

Pfa ndo takala nga maanḓa ende ndi pfha u nga ri ndi hayani ndo swika venḓa musi ndi tshi khou ḽa zwiḽiwa zwa sialala, na uri ndi a dovha nda founela miyanga arali ndo vha ndo vha ndo guma kale vha founela nda vha vhudza uri na musi ndi khou ḽa zwiḽiwa zwa so ndi kho to humbula hayani.

Fesheni ya shango ḽoṱhe ndi vhona ungari i ṱuṱuwedza vhathu vhane vha dzula shango ḽashu ngauri, u wana uri vhathu vha vha vho ambara zwiambaro zwi no fana, nga maanḓa zwiambaro zwi no kho trenda ndi zwone zwine vhathu vha vha vho ambaresa zwone.

Musi ndi tshi bika delele, ndi tea u vha na ma na delele ḽa maṱari, nda vha na mandande, nda vha na maṱamaṱisi, na cooking soda. Ha dovha hafhu nda vha na vhuswa vhune havha na viniga kana ha mutuku.

Ndi ya u bika hwalwa ha mahafhe i na khaedu vhukuma ngauri, i na zwiṱepe zwinzhi zwinzhi zwine zwa tea u itiwa ndi u tshi thoma ṋamusi tsho fhedza zwi na mushumo munzhi nga maanḓa.

Ndi nga thoma ngo vhilisa maḓi nda ṱanzwa muroho wanga nda u shela maḓi o vhilaho nda shela na ṱama .

Musi muyeni o ḓa ha hashu ndi zwezwo zwiḽiwa zwine zwavha zwo bikiwa nga ḽeḽo ḓuvha zwine ra ṋekedza muyeni, a hu tuvha na zwiḽiwa zwine nda nga ri ndi dzulela uri zwi ṋekedza muyeni o ḓa kana ndo to bikela muyeni zwiḽiwa zwa so.

Ndi dza uri havhala vhana vha aluwa vha na confidence, musi vha na confidence zwi amba uri na musi vha tshi vho ya zwi yunivesithi kana mishumoni vha ḓo kona u ḓi mela ngauri mirafho yo fhambananaho vha vha vho no dowela i vha i sa vha tshuwisi.

Ndi vhona zwi songo fanela uri delele ḽi vhe hone kha vhuṱambo ha u pembelela miṅwe ya ṱwe ndi one, ngauri a huna muthu ane anga ri ṅwa halwa a vha khou ḽa na delele ndi uri delele ḽi ḽiḓi tenda zwezwo u tshi khou ḽa u hayani nothi u vhukati ha vhathu.

Makhadzi ndi muthu ane a vha uri hu na mathada a mbingano ya khaladzi yawe hu vhidziwa ene a ḓa tandulula mathada, arali ṅwana a sa kho pfesesa vhabebi hu ḓi dovha vhidziwa ane a ḓa tandulula, ha dovha ha vha ene ane kharali hu na ṅwana no khou mala kana no kho maliwa a tshimbidza mafhungo na vho malume.

Nṋe nyambo dzine ndo no dowela u dzi ṱanganyisa ndo ḓowela u ṱanganyisa Tshivenḓa na English, ngauri hune nda dzula hone ndi ambisa English zwi ita uri manwe ma i pfha tshivenda ni pfhe ndi si tsha a ndi si tsha ḓivha uri ni ngari a ne ṱhingo ḓowela u a amba ndi nga ambisa hani ndi songo panga tshikhuwa.

Thaidzo ndi ya uri u tshi gudisa muthu ane ha mmbi Tshivenḓa u amba Tshivenda, zwi zwi u vha u tshinga ndi uri uwa penga nyana, fhedzi ndi nga mu gudisa ngori ndi nga mu lumelisa nga Tshivenḓa ḓuvha na ḓuvha u swikela a tshi ḓivha uri ndi tshi kho mu lumelisa nga Tshivenḓa ndi khou amba uri mini hone u fhindulisa hani.

Mukusule u bikiwa ngori u thoma ngo shela maḓi o fhisa wa shela muroho wau not maḓi manzhi manzhi maḓi o eḓelelenaho, wa tiba zwa xaxara wa shela ṱamaṱisi, wa shela muṋo nne ndi shela na radzha nda shela na sobo nda tiba, nda shela na ku oyiḽi nyana uri zwi vhe na fuḽeiva nda tiba nda kona u, nda kona u ḽa.

Ndi vhona ungari mushumo wa khotsi muṱani ndi u phurovaidela muṱa wawe financial, emotionally na physically, zwine zwa vha zwi kho to amba uri hu na khotsi muḓini hu tea u vhonala uri huna khotsi muḓini.

Ndi wa u ṱhogomela muṱa wawe nga u maker sure uri vhana vha khou ṱuwa vho kuvheliwa, vho aneliwa nahone vho ḽa vho fura vho ṱamba na u gudisa vhana milayo na u dovha u ṱhogomela munna wawe.

Ndi zwa uri u tshi itela muthu zwiḽiwa u to mu shelela na maḓi o dudela o ṱamba zwanḓa wa mu fha na labi ḽo phumula zwanḓa nahone zwiḽiwa zwo isiwa nga tray.

Ndi uri u dzhia maḓi kha khavho a pfha a dzhia fola a shela fhasi a amba na vhafhasi a tshi fhedza a tiba heiḽa khavho hanefhaḽa a takuwa a ṱuwa.

Ndi a uri musidzana a tshi dzula u dzula a ta milenzhe nga nḓila yo teaho ha dzuli a tandavhala, na zwine a ambarisa zwone zwi tea uvha zwo khavara muvhili wawe zwavhuḓi.

Ndi u gudisa murole muṱuku luambo lwashu na maitele ashu na mvelele yashu yo fhelelaho, not uri vhathu vha tshintshe ngori vho no vha na tshelede kana vha vho dzhena zwikolo zwa khwine.

Lu a vhumba vhuḓiṱalusi hanga ngori ndi tshi amba Tshivenda muṅwe na muṅwe u a zwiḓivha uri ndi muvenḓa, nahone zwa dovha hafhu zwa vha uri ndi zwa ndeme u vhulunga luambo lwa hashu uri na na na hune nda ya hone vhathu vha vha kho amba Tshivenḓa na vhananga vha kone u amba Tshivenḓa.

Ndi thoma nga u tshetshelela nyala nda tshetshelela ṱamaṱisi nda dzhia nda vhilisa maḓi nda dzhia mashonzha nda a nda a panga maḓini a kukumuwa, a tshi vho kukumuwa nda bvisa pani nda panga nda panga na mapfhura nda a furaya nda a furaya nda a furaya. Nda panga nyala nda panga maṱamaṱisi nda a furaya nda a furaya nda a furaya nda shela maḓi o ita muthotho nda shela muṋo.

Hu bikiwa miroho yo no nga thanga na miroho yo no nga madelele, thophi, tshidzimba.

Ndi thoma ngo a ṱanzwa nda ṱanzwa nda ṱanzwa ndi tshi pfhupfhumudza mapfura ndi tshi pfhupfhumbudza mapfhura ndi tshi laṱela kule, nda fhedza nda a tshetshelela zwavhuḓi zwipiḓa zwo eḓanelelaho, nda a shela maḓini nda vhea bodoni nda bika a tshi vha tsini no vhibva maḓi ano fhungudzea nda shela nyala nda shela ṱamaṱisi nda ri knorox, nda tiba muthotho wo no ita nyana nda kona u fula.

Ndi zwa u bika u tshi kho shumisa nḓuhu u ita madovhi zwezwi, u ita miroho yeneyi ya mabovhola vhaswa vha ano maḓuvha a vha to zwi shumisesa.

Nga u vha gudisa zwiḽiwa zwa sialala na uri zwi bikisiwa hani, na uri zwezwi vho vhuya vha hone mahayani vha ite vha tshi ri khou humbela u bikeliwa mini mini a tshi ri a thi tshi koni vha ri hai ndi ḓo vha ndi khou ni vhudza uri shelani mini ni shelise hani.

Ndi miroho nga maanḓa ndi pfha uri arali muthu a tshi dzulela u ḽa miroho u avha na mutakalo wavhuḓi ngori miroho i ya ri fhaṱa i na pfhushi dzo fhambananaho.

Ndi ṱoḓa u ḓi vhona ndi tshi khou vha communication manedzha dziṅwe dza dzi bika ndi pfha uri ndi mushumo une nda u funa tshikoloni.

Ndi vhona ungari mishumo ya madokotela arali vhathu vha tshi kho tea u itiwa miaro vha tshi kho tea u lafhiwa malwadze o fhambananaho vhathu vha a ḓo lafhiwa nga mini.

Vha amba nga u ralo ngauri vhathu vhane vha shuma muvhusoni vha vha vha khou shuma lwa vho wana mushumo wa tshoṱhe, nahone vha na dzi benefitsi dzoṱhe ahuna uri vha ndi ngazwo vhathu vha tshi vhona ungari a vha shumi vho ḓi funga.

Zwi kho itisiwa ngo sa vha na dzi mveledziso dzikhamphani ine u khou bva kha muvhuso kha dzikhamphani dzi kone u hira vhashumi vhanzhi.

Ndi vhona ungari muvhuso unga ita dzi programs dzo no tonga dzi learnership na dzi internship u tshi vha gudisa zwikili wa dovha hafhu wa vha fha dzi practicals na dza kiḽasini wa dovha hafhu vha vha khou hola dzi stipend, ndi vhona ungari zwi nga thusa nga maanḓa vhaswa hezwononi kha vhathu vhane vha vha vha sathu gudela tshithu kana vhane vha vho ri vho ya tshikoloni fhedzi a vha na ekisipirientsi tshine vha nga tshi shumisa u apuḽaya mushumo .

Ndi mushumo une wa vha uri ndi hard labour u gwa zwithu zwezwi, u kiḽina ndi mishumo ine ndi nga si vuwe ndo i shuma nṋe ngori nṋe ndi a ḓi bvafhela nahone ndo ya tshikoloni ndi soko pfha ungari ndi tshi ya tshikoloni nda ndi kho yela uri vho ndi shume zwithu zwa khwiṋe.

Ndi zwa uri mushumo uyo une a khou apuḽayela wone ndi mushumo wa vhukuma naa khamphani ya hone i ya tshila naa i ya excister naa a i tsheka u wa i wana naa nahone a i na zwi scandals naa.